Mina ngiwumuntu othanda ukuphela kakhulu iphrojekthi engiyibonile ukupheka ukudla kwesintu, inyama yenhloko kanye nodombolo, ngifuna ukulandela imiyalelo yokuthi inyama yenhloko nedombolo ngizizenza kanjani. Ngiyibheke khona ku-social media ngoba imilayelo bayayisho ende bayasibonisa ukuthi iyenziwa kanjani.

I-social media idlala iphuzi elikhulu ku-community emphakathini, izikolo zingathola imali ngokuthi babonise abantu iyinkinga zabo khona abazokhona ukukoleka imali banike isikolo. Iningi yabantu uma ineyinkinga iyabonisa umphakathi ukuthi bafethu, nayi inkinga engibhekane nayo, ngicela ningiqhase nikoleke imali, ningisize.

Ngokuyenza ngokuvula i-group chat ngifake abantu engifuna babe khona sikhulume khona, siplene khona ku-group chat sisonke nomuntu engufuna ukuthi abe khona.

Uwumuntu kumele uzijwayeze nje okuningi akumelanga uzincishe. So, uSibanyane kumele athole neminye imidlalo angayizama ebone ukuthi ziningi izinto angazenza futhi nemali iyenzeka khona lapho.

Ngingakhuluma ngomngani wami ngimtshele indlela engifila ngayo naye futhi ngimbonise ukuthi emhlabeni ngeke yonke into ihambe ngendlela yakho, if umngani wami akangizwa ukuthi ngithini akangi-understand-i ngiphuma kuye. Ngibheka umngani ongazicabangeli yena yedwa kodwa okhonayo ukucabanga, acabangele nabanye abantu.

Imidlalo yesintu igcina umlando isiko lomlando womphakathi ngokuthi isikhumbuze ukuthi le midlalo le meyidlaliwa ogogo bethu noma omama bethu, nathi siyichubeke sidlale. Njengabo ibhathi, lapho sibeka amathini khona isikhumbuza okuningi, ende futhi kusenza ukuthi singachithi isikhathi esiningi kumakhalekhukhwini sibe sihlangana nomphakathi sijabule.

Ngizizwa ngikhuthazeka ngoba uSamuel into enhle le emuyenzakalele, vele umuntu osebenza ngokuzikhandla kumele abe nemiphumelo enhle kakhulu emhlabeni. Ingakho ngizizwa ngijabula ngalokhu, kuyangibonisa ukuthi umsebenzi wakho uyakukhulumela.

Ngathinta ubungani bami ngendlela engalungile umngani wami oyedwa wangishutha ngilele ngikhamisile ethi yena uyadlala wasendela abantu, mara mina ngayizwa leyonto ingihlambalaza. Azange yaphela kahle ngoba yena mekangayiboni inkinga, ende if uwumngani kumele uyibone into elungile nento engalungile, so umngani wami wahluleka ukubona ukuthi lento ayiyenzile ayilungile azange axolise. Mina ngathola abangani abangcono engibonayo ukuthi uma nginabo siya-understand-ana.

Kumele ba-exercise-e kakhulu, bazivoqavoqe ukuze bayimisele ngemidlalo khona bazokhona ukuwina, kumele bazijwayeze ukuzivoqavoqa esikolweni. Kube khona i-subject noma nje isifundo yemidlalo lapho izingane zizodlala khona.

Mina ngafundela ubu-Health Promote Officer lapho ngazisa umphakathi kabanzi ngezempilo ukuthi bangazinakekela kanjani, into engaxhumana nayo kumakhalekhukhwini i-post yoku-tester abantu i-HIV. Ngazama ukuyilandela nga-apply-a ngelinki yabo abayifakayo kwi-intanethi ukuthi uyi-press-e koda azange kwahamba kahle, ngicabanga ukuthi indlela ekade ingcono ile okufaka ama-CV ngesandla, uye khona ekhampanini bakubone.